Izici ezibalulekile okufanele zicatshangwe lapho kuhlolwa khona isikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo ukuthi uvuthwe, ngibona ngathi imshwalense eminingi ithatha isikhathi sokuthi ivuthwe. Kanti uma ngabe umufi esehambile emhlabeni, uma ngabe abantu bangaphansi komshwalense thizeni, ngibona kungabalulekile ukuthi umshwalense ube nesikhathi eside sokulinda ngoba umuntu usuke enza umshwalense ngoba ezolidinga vele usizo ngosuku lomuntu uma ngabe esehambile emhlabeni. Ngakho-ke, isikhathi sokulinda eside asithandeki.

Ake ngithi ngakha umkhiqizo omusha womshwalensi wempilo obhekelela isidingo ezivelayo, ngingenza isiqiniseko sokuthi imishwalense ifaka izinto eziningi ezivela zivele. Futhi uma ngabe kungamele ngimakethe, ngingayenza indlela yokuthi ikwazi ukufinyelela abantu ezinkundleni zokuxhumana njengoba izwe selakwazi ukuthi lixhumane ezinkundleni zokuxhumana. Ngiphinde ngiqinisekise ukuthi amanani ayakwazi ukuthi bonke abantu bawathakasele futhi bekwazi ukuthi bewakhiphe.

Ziningi kakhulu izinto engikwazi ukuzenza nge-app yasebhange engiyisebenzisayo njengokuthi ngiyakwazi ukuthenga ugesi, ngithenge ama-voucher engingawasebenzisa ezitolo ezahlukahlukene. Ngingakwazi ukuthi ngithenge i-airtime, ngikwazi ukuthi ngithenge amathikithi awasezindaweni zobumnandi ezindaweni njengozindaweni ezinjenge-cinema ngiyobuka ama-movie. Ngithenge idatha ngiphinde futhi ngifakele umuntu noma abantu imali.